Ngizizwa ngine-nostalgia ekhanyayo futhi ngibuyelwa emuva emuva esikhathini esimnandi, esinamakhathi lapho umoya wokudlala wawungeke uphuthe nokukhula okunzima. Izinkumbulo ezimfishane ezinjengokujima emgwaceni, nendembe noma ukudlala umbhokazi nomndeni ziyangicopha ngothando. Kodvwa-ke kukhona futhi umuzwa wosizi oluncane ngoba lezo zinsuku asisazo kodwa ngibonga ukuthi lezo zinkumbulo zizahlala ziphila ezinhlizweni zethu, zikhumbuzo ukuthi impilo iyashesa kodwa injabulo yabantwana, iyiguga elingapheli.

Ngibona ukuzilibalisa okungenisa imali njengethuba lokuthuthukisa amakhono akho, hhayi nje ukuthengisa into. Kungaba ukugunda utshani, ukubhaka, noma ukwenza izinto ezingajwayelekile njengokuluka izicoko zamantombazane, noma ukudweba emaphathini wezindwangu. Lokhu kungaholela ekutheni uthole imali ngokwenza okuthandayo okunikeza injabulo, kanti futhi kungakuvulela eminye imincele. Kodvwa-ke kufanele ucaphele ukuthi yini edumile endaweni yakho. Kungaba izinkukhu zezambane ezicoshiwe, izigubhu zokugcoba noma amakhekhe asekele esifiso zabantu.

Imidlalo yesintu idlala ichaza elubalulekile ekufundiseni izimfundo zokuphila njengeqembu, njengoba ivame ukuba nokuchumana nokubambisana phakathi kwabadlali, okukhulisa umoya wokubambisana. Ukubekezela nokuqina kuyafundisa ngokuthi imidlalo yesintu ivame ukuba nezinkinga nemizamo engadinga ukuthi abadlali bazame kaningi futhi bangahlekelwa bangalahlekelwa ithemba. Ngaphezu kwalokho, le midlalo ivamise ukuba nemigomo nemithetho ehlonishwayo okufundisa abadlali ukuhlonipha nokulalela isizwe noma iqembu.

Ngeso sikhathi ngizizwe nje ngathukuthele kancane nokudabukelile kodvwa ngabona ukuthi abangani bami bengihlekisela noma bengikhuthaza ukuthi ngizame futhi. Lokhu kwangisizwa ngizizwe nginamandla futhi ngikwazi ukubhekana nokuhlulwa ngaphandle kokubukanaloko noma isiZulu.

Ungamkhuthaza uZiya ukuthi akhethe ukuphendula noma angenelele kuphela uma ezizwa ekhululekile, futhi wenza isibonelo ngokuhlonipha isincumo sakhe ngaphandle kokumcindezelela. Ungasho nomdlalo omncane noma omfushane ukuze wonke umuntu ebenenkathi yokuncenga futhi ezizwe ethandike. Ungamkhuthaza uZiya ukuthi akhethe ukuphendula noma angenelele kuphela uma ezizwa ekhululekile, futhi wenza isibonelo ngokuhlonipha isincumo sakhe ngaphandle kokumcindezelela. Ungasho nomdlalo omncane noma omfushane ukuze wonke umuntu ubenenkathi yokuncenga futhi uzizwe ethande, ethande.

Izikole kufanele zibeke uchazo lwezemidlalo ngokulinganisa phakathi kwezinhlelo ezahlukahlukene ukuze zonke izinhlobo zemidlalo zithole ithuba lokuthuthuka. Ngaphezu kwalokho, kufanele sisebenzise izinsikakusebenza nezimali ngokufanele ukuqiniseka ukuthi zonke izihlalo ziyahlomula ngokwanele. Izikolo kufanele zibeke uchazo lwezemidlalo ngokulinganisana phakathi kwezinhlelo ezahlukahlukene ukuze zonke izinhlobo zezemidlalo zithole ithuba lokuthuthuka. Ngaphezu kwalokho kufanele zisebenzise izinsansazakusebenza nezimali kufanele ucinisekisa ukuthi zonke izinhlelo .